Hayi, andinowukwazi ukuzivelisela amaqanda ngoba ukwenza loo nto kudinga ixesha kunye nemali, kuba zininzi izinto ekufuneka uzenzile ukuze ufikelele ekufumaneni amaqanda. Kanje ngoba kufuneka ube neenkukhu, ukutya kwazo, indawo yokuhlala kunye nezinye izinto. Konke oko kufuna umntu aze abe nexesha lokwenza ezo nto, abe nemali yokuthenga konke oko akudingayo ukuze azivelisele loo maqanda. Kwaye ithatha ixesha elide into yokuba ude ufumane amaqanda lawo uwafunayo. Kanti bekunokuba ngcono ukuba uvele uhambe uyowathenga.

Izixhobo eziziseko endizicingayo yitrekthara, isitshizi samanzi, isixhobo zokutyala. Ezi zixhobo zisebenza ngokokuba itrekthara iyakwazi ukwenza umsebenzi omninzi ongaphezulu kwabantu abebenokwenza ukuba ibingekho. Kuthatha ixesha elincinci ukusebenzisa itrekthara. Isitshizi samanzi uyakwazi ukuzifaka kwiindawo ezithile egadini yakho ukuze ukwazi ukwenza omnye umsebenzi ngoko yona isaqhubeka inkcenkceshela izityalo zakho. Nezixhobo zakho zokutyala zincedisa ekubeni ukwazi ukuzisebenzisa ungabizanga abantu abaninzi ukuba bakuncedise ukusebenzisa ezi zixhobo kwaye ungazukhupha imali eninzi ukubiza abantu bazokuncedisa kwezi zixhobo, uphinde ubhatale nekusebenzisa izixhobo ezo.

Amafama angancedakala ngohlobo lokuba bazokwazi ukwenza izinto ezininzi ngexesha elinye, kwaye bazotsho baba nengeniso olukhulu kunoba bebeqhele ukwenza. Yaye loo nto ingabanceda nakusekuphuhleni, nasekukhuleni kwabo njengoosomashishini.

Hayi, ukuba ngumfama weenkukhu kudinga umntu onexesha kunye nemali, uba kufuneka uthenge izinto zokuncedana nokukhula kwezi nkukhu. Kufuneka, kuqala, uthenge iinkukhu ezo uza kuzikhulisa, zisengamantshontsho, uzikhulise, uzihlalise endaweni elungileyo uze ube nazo zibe namanzi, zibe nokutya kunye nezinye iindlela nje ezizokujongana nokuba kuqinisekiswe ukuba ezi nkukhu zikhula kakuhle. Ngoko yonke loo nto leyo iza kudinga ixesha kunye nemali.

Imveliso yaseMzantsi Afrika ingachaphazeleka ngokuba loo mntu ungathi anganikwa umhlaba asuke afune ukuzakhela kule ndawo bekukade

Ndicinga ujongene nokusoloko efuneka ecocile endlini yakhe kwaye ecocene nazo zonke izinto ezithi zimoshwe yile nkomo yakhe ahlala nayo endlini, kuba inkomo kufanele ihleli phandle. Ngoku xa eyithatha eyifaka ngaphakathi endlini izawumenzela umonakalo omkhulu ngaphakathi endlini kuba ayizazi uba mayithini, iqhele ukuhlala phandle.

Imfuyo xa igula ungayibona ngokuba ingabi nawo amandla ngohlobo eqhele uba nalo okanye ihlale phantsi, naxa uzisa ukutya kuzo ingaphakami iziyele njengesiqhelo, ihlale phantsi igobise intloko okanye ihlala ilele ngecala okanye ngohlobo engazange ibe ilala ngalo, okanye inesikhalo esingaqhelekanga esenzayo.

Ndingayinkukhu evelisa amaqanda, la maqanda angakhuliswanga ngeematshini okanye angaveliswanga ngoomatshini, ukuze ndizonceda abantu ukugcina imizimbo yabo ikhuselekile, isemandleni. Nam ndizothi naxa ndixhelwa, beza kundenza isishebo abantu, bandifumane ndikhuselekile ndikhuselekile, ndingezizo ezi zikhuliswa ngoomatshini.

Inganceda kakhulu kuba abantu basezilalini bangakwazi ukuzivelisela ezabo iimfuyo okanye imifuno. Bakwazi nabo bathe bangabi nawo imihlaba, bakwazi ukuba nemisebenzi yoyovuna kwezo ndawo zithe zanayo imihlaba zakwazi . Andiyazi le ndiyithethayo.

Ngeli xesha ndisakwaziyo ukusebenza ndingagcina loo mali ndithe ndayifumana, ndizame ukugcina enye ndizokwazi ukuthi xa ndingasebenzi ndithengise, ukwenzela ndibe nayo into elingeniso endlini yam, endizawukwazi ezokwazi ukundigcina kude kufikelele ixesha lophinde ndiyosebenza.

Ewe, ndingamqasha kuba uza kundinceda ukuphuhlisa ifama leyo yam. Umntu osemtsha, osaphuma eyunivesithi uyazazi izinto eziqhubeka kule mihla siphila kuyo nezinto esinozenza ezinokwenza umsebenzi ube lula kula maxesha siphila kuwo. Ngoko angandinceda ukufaka olo lwazi kule fama yam, itsho ikwazi ukuvela kwezinye iindawo nakwabanye abantu abanothi bazoxhamla apha, bakwazi ukunceda le fama inyuke ibheke phezulu okanye iqhubekeke phambili.

Umfama anganceda ngokuthi achebe uboya obu beegusha bungaphezulu, ahlale ezicheba. Aphinde ahlale ezisa kwiidiphu zeegusha, apho zifakwa zinezinto ezinceda kuba zisuse zonke ezi zinto zinjengamangolwane. Iphinde zizame amayeza okunceda iigusha ezo zihlale zikhuselekile kubhula olu, kwibhula eli linothi zilifumane iigusha.

Ndicinga ukuba inganomphumela omhle kakhulu kuba abantu abonwabileyo emsebenzini nababhataleka kakuhle bayawenza umsebenzi wabo ngokungathandabuzi. Bangatsho benze, baze nawo namacebo amatsha neengcebiso ezintsha ezinonceda le fama inyuke okanye ikhule. Bangakwazi nokuthi bayazi izinto abamazenze xa bebona kukho into, umonakalo owenzekalayo, owenzekayo. Bangalindi umninifama ade afike ukuze balungise izinto ezinjalo.

Xa ungumfama wehlathi uyakwazi ukunceda izilwanyana ezi zehlathi zibe nendawo yokusithela. Loo nto izonceda ihlabathi lilonke kuzongabikho izilwanyana ezizawuphela apha elizweni. Futhi izawunceda ukuba umane usikha ezo nkuni zithile uthengisele oosomashishini abakhulu okanye uzenze zibe ziipali onokuthengisela kuzo abantu okanye oosomashishini futhi.

Emveni kokuba uyibambile inkukhu uthatha ibhozo, uthathe isitya esincinci, uthathe inkukhu lena yakho uyinyathele imilenze kwakunye neempiko, uze ubambe entloko yenkukhu, uthathe ibhozo lakho ulibeke entanyeni yenkukhu leyo, unqumle umqala ngokukhawuleza ukuze ingava ubuhlungu obuninzi.

Xa isivuno sakho sisincinci kwezolimo iba yinto embi kakhulu leyo kuba awukwazi uphinde uthathe eso sivuno uhambe uyosithengisela abanye abantu. Abantu abazusifuna eso sivuno sakho, kwaye iza kwehlisa ungenisomali kwifama leyo yakho. Xa sisikhulu uyakwazi ukunkqonkqoza ezindaweni ezininzi nakoosomashishini abaninzi, ukubanika, ukubathengisela izivuno zakho.

Hayi, akufanelekanga, kwaye urhulumente weli utsho ukuba umntu kufanele asebenze, asakugqiba anikwe umvuzo ongaphezulu kwalo umvuzo ophantsi okanye anikwe umvuzo lowo uphantsi, ungabi ngaphantsi komvuzo ophantsi osekiweyo apha elizweni eli lethu. Ngoko akulunganga kwaye kuza kwenza ukuba ndihambe ndiyofuna umsebenzi kwezinye iindawo ezizawundibhatala ngendlela efanelekileyo, ebonakalisa lo msebenzi ndiwenzayo.

Urhulumente angasebenzisana nabafama ngeendlela ezininzi, ukuquka ukugcina amanzi ngononophelo, kujongwe ukuba asetyenziswa ngendlela elungileyo. Bangokha nezinto ezizokogquma izityalo zabo zingajongani nelanga kakhulu. Koko bangaphinde batyeshele kwicala lokutyala.